Kgotso mme, ke ne ke tlile ho tla kwala account ena. E kileng ka e bula e le hobane ke batla ho boloka tjhelete. Ke tlile ka jeno hobane ke batla ho e kwala. Ha ke sa tlo kgona ho ho boloka tjhelete ho yona. Ke kopa o ntshwarele, ke a utlwisisa hore ha o dumellane le nna. Empa tlasa maemo a kekeng a qoba a qojwa, ha ke tlo kgona ho tswela pele ka account. Ke kopa o e kwale ngwaneso. Mohlomong ha dintho tsaka di loka, ke tla boela ke tla hape ke tlo bula e nngwe hape. Ha jwale mabaka a ka a sa a sa mphatantshe haholo. Dintho ha di tsamaye ka lehlakoreng la ka, ha di tsamaye ka tsela eo nna ke ne ke ratile ka yona. Ke kopa o e kwale ngwaneso, ke a leboha.

Overdraft facility e ka fumantshwa motho mang le mang kapa kgwebo efeng kapa efeng. E nang le savings account kapa current account le banka e itseng. Motho ya jwalo kapa business e jwalo e tshwanetse e be le ya motho a dilemo tse leshome le metso e robong, robedi, leshome le metso e robedi. A bi le a bontsha lekeno la hae la kgwedi le kgwedi, e leng bokgoni ba ho bontsha hore a ka kgona ho patala sekoloto. Motho ya jwalo le teng ho santsane ho tlo shejwa history ya hae ya hore na ke motho ya ka kgonang ho patala mekoloto kapa tjhe. Jwale a tseba ho fuwa overdraft facility.

Askies ngwaneso, dipampiri tse hlame tseo tlamehang e be o tlile le tsona kwano lekaleng la rona la banka. Ke tokomane ya hao ya boitsebiso e leng ID kapa passport ha o le motho wa ka ntle ho Afrika Borwa. O tla le tjhelete e re tlo qala ho tshela ka hara banka ya hao hore e qala ho sebetsa. O tla le boitsebiso ba mo o dulang teng. Bopaki ba moo o dulang teng, e kaba lengolo la ho patala rented, kapa lengolo le tswang masepaleng le o pakang. Le bopaki ba mokgolo wa hao wa kgwedi le kgwedi.

Credit score ke semetho, ke semetho sa hore na o tshepahala ha kae ho patala mekoloto ya hao. Sena se hlalosa hore o motho ya patalang ka nako ho le hokae, o motho ya diyehang jo patala, o patala ka pele kapa ha o patale ho hang. Ke yona ntho e re e hlalosang ha re bua ka credit score.

Ntho ya pele eo tlamehileng ho e tseba ha o le motho ya qalang ho reka ntlo. Ke o tshwanetse o tsebe semetho sa hao, sa ho patala mekoloto e leng credit score. Ha o so tsebile he, boloka tjhelete e le hore o tlo patala deposit. Deposit ke tjhelete e leng hore ra e patala hore o fokotse tjhelete eo o tlo e patala ka kgwedi. Ha o so bolokile tjhelete ya deposit. O ka ya wa atamela ditshebeletso tsa batho ba rekisang matlo mme wa etsang kopo. Ha o so o kopile, o bone hore na e o e kgonang o bonang ekare o tla kgona ho e patala ntlo. O shebile taba ya ditjhelete tsa hao ke efeng. Ka mora moo ke teng moo o tla tswela pele hore o kgethe hore o batla ho nka tsela e feng. O ntso ipapisitse le maemo a hao a ditjhelete le semetho sa hao sa mekoloto.

Ne ke ka rata ho tseba hore na ke ka tsela e feng re ka bolokang tjhelete kapo ho na ho bokeletsa tjhelete e re ka e sebedisang leetong la rona la boithutiso ho ya ho la Mauritius. Ke botsa tjena hobane ke ye ke bone ho na le batho ba sebetsang ka ditaba tsena tsa ho tsamaya, ho ho tsamaya le lefatshe mohlomong e le monate kapa mesebetsi. E le ho ithuta tse ding tsa ditaba ka mafatshe ano. Haholoholo taba ya bohahlaodi, nna le lelapa la heso re morerong wa hore re ka ya Mauritius wa e kgutsa hanyane. Jwale ne ke batla botataisi le boeletsi ba hore na taba e jwalo reka ka e atamela jwang. Mohlomong re ka sebedisa batho ba ba thusang batho ka ho tsamaya, kapa re ka boloka tjhelete e jwang. Malebela a ho boloka tjhelete hore leeto la rona le tle le atlehe.